Uma ngixoxa nomuntu onenkolo ehlukile, ngizothanda ukubuza ukuthi yiziphi izinsuku ezibalulekile ezinkolweni zabo nokuthi bahlonipha kanjani lezo y'nsuku? Ngizofuna ukwazi ukuthi izindlela zabo zokuguba amaholide zifana kanjani nezami? Futhi ngizobuza ukuthi yini ethokozisayo kubo ngalolo suku noma imicimbi ethile abayenzayo? Ngithanda ukufunda ngezamasiko ahlukahlukene ngoba lokho kusinika umbono omuhle ngempilo yabanye.

Ngicabanga ukuthi abakhongi kufanele bakhethe izipho ezikhombisa uthando nothando lwabo. Izinto ezifana nezindwangu ezinhle, amakhadi omshado noma izipho zokwakha ikhaya zingaba kuhle. Futhi izipho ezinomqondo njengezithombe ezikhethelekile noma izinto ozikhumbulayo zingaba mnandi kakhulu. Kubalulekile ukuthi izipho ziveze ukuqonda nokuhlonipha isiko, ukuze zibe nemvulamlomo ehloniphekile.

Amasiko kwezingubo zomdabu ubaluleke kakhulu ngoba akhombisa ubunikazi nemvelaphi miphakathi. Lezi zingubo zikhumbuza abantu ngezigigaba zabo futhi ziwusizo ekwakheni umphakathi. Ngokuhamba kwesikhathi lezi ngubo ziye zaguquka zengenzwa imibala nemiklamu yesimanjemanje. Manje zidlala indima enkulu emfeshini, zikhombise ubuhle ngokuhlanganisa amasiko nezitayela zanamuhla. Lokho kudala ukuhlanganiswa okuhle phakathi kwesiko nesimanje.

Lezi zinhlaka zomndeni wendabuko, izibongo nemiphakathi, zidlala indima ebalulekile ezimpilweni zansukuzonke ikakhulukazi emakhaya. Zisize ekuhlanganiseni abantu futhi zikhuthaze ukubambisana. Lokhu kuholela ekwakheni ubudlelwano obuqinile phakathi kwabantu futhi zenze kube lula ukuthatha izinqumo ezibhekelela umphakathi. Izinzuzo zendabuko zifaka phakathi ukugcina imikhuba yamasiko, kodwa zibonise izinselelo ezinjengokuthi kungasinda kanjani uma izinguquko zenzeka. Ukuze lezi zinhlaka ziqhubeke, kudingeka ukuba ukuba sixhase izinguquko, zifundise abantu futhi ziqakambise ubudlelwane phakathi kwezizukulwane. Lokhu kuzokwenzeka zihlale zisebenze futhi ziqhubeke nokuba nesithakazelo esihle.

Ngivame ukuthenga ukudla kwangaphandle kube kanye noma kabili ngeviki, ikakhulukazi uma ngikhathazekile noma nginemsebenzi eminingi. Kuhle kakhulu uma ngifuna ukuphumula, ngingathandi ukupheka. Futhi uma ngihamba nabangani ukuthenga ukudla kwangaphandle ukuba indlela elula yokujabula yokujabulela iskhathi. Ngaphezu kwalokho, uma ngithole isipesheli noma izaphulelo lokho kuyangithokozisa kakhulu. Lokhu kusebenza kahle uma ngifuna ukudla okusheshayo .

Umndeni wakwaZulu osedolobheni uzama ukuhamba phakathi kwamasiko nezempilo ezisheshayo. Bakhumbule amaholidi abalulekile kodwa badinga ukufaka izidingo zabo zansukuzonke. Ukuze bagcine amasiko, imindeni ivame kwenza imikhosi emncane. Izinkumbulo zokudla kwendabuko nokuguquki izimpahla ezihloniphekile ezikhumbuza isiko, baphinde bahlanganyele emcimbini womphakathi ukuze bahlale bexhumane nabanye. Lokho kusiza ekwakheni umphakathi ophilayo lapho bebambelele imvelaphi yabo, kodwa futhi esikhathini samanje. Lokho kuhlanganisa ubuhle bamasiko nezinto ezintsha.